Tsala, o na le tšhono e e kgolo ya go bopa isago e e nonofileng ka madi a boswa a o a amogetsweng. Go beeletsa mo meagong ya go hirisa ke kgato e e botlhale, ka gonne meago e e ka go tsesedisa madi a a tswelelang ka lobaka lo lo leele. Lefelo le le letle le le nang le tlhokego mo marekelong le ka go tsenyetsa letseno le le itekanetseng kgwedi le kgwedi. Gape boleng jwa meago bo a oketsega ka nako. Ka jalo, dirisa kitso, batlisisa mmaraka, boela mo diketlolong tse di molemo, mme o age bokamoso jo bo sireletsegileng.

Go otlhaiwa ga batho ba ba tseelwang madi a bona ka bonako, ka pele go ama botlhokwa jwa dikhaonto tsa go boloka madi nako e telele mo di bankeng. Fa batho ba goga madi pele ga nako, ba latlhegelwa ke dikhumo tse ba neng ba ka di bona fa ba ne ba letetse, ba ba le kotsi ya ditlhwatlhwa tse di oketsegileng kgotsa go otlhaiwa ka di-penalty. Se se ka fokotsa boineelo jwa batho mo di polokelong tsa nako e telele mme sa ama le moruo ka kakaretso. Go botlhokwa go ruta batho di boitshwaro jwa madi le botlhokwa jwa go letela go bona melemo e e tletseng ya dipolokelo tsa bona.

Fa banka e dumela go bula sekoloto, e tsaya tsia dilo tse di botlhokwa jaaka bokgoni jwa mokgweetsi go duelela sekoloto, maemo a gagwe a madi, kgolagano ya tiro kgotsa mekgwa ya letseno le dipolokelo tsa gagwe. Banka gape e leba bokao jwa sekoloto le motlha wa tefelo morokotsa wa sekoloto gantsi o balwa kafa sekoloto se se lekanang ka teng, boleele jwa nako ya tefelo le morokotso wa mmaraka ka nako eo. Tota, go botlhokwa gore motho a tlhaloganye ditshwanelo le maikarabelo pele a tsena mo kgannyeng ya sekoloto.

Madi a UIF a badiwa ka ntlha ya tshireletso ya modiri fa a ka latlhegelwa ke tiro ka mabaka a a tshwanetseng. Mothapi o ntsha karolo e e rileng ya moputso wa modiri, mme le modiri le ene o ntsha karolo ya gagwe. Ditshenyegelo tseno di romelwa kwa UIF kgwedi le kgwedi. Fa modiri a latlhegelwa ke tiro, a amiwa ke botsogo, kgotsa a tswa metse ka pakete ya botshelo, o na le tshwanelo ya go tsaya seabe mo pitsong eno e e mo thusang ka nako ya tlhokego. Ke tlamo e botlhokwa e sireletsang botshelo jwa modiri mo lefatsheng la tiro.

Go tsenya dibanka tsa mo inthaneteng le tsa mogala go fetotse tsela e re dirisang ditirelo tsa madi ka yone. Go fetisetsa madi mo diakhantong tse di farologaneng jaanong go motlhofo, ka bofefo, le nako nngwe le nngwe re se mo mebileng ya dibanka. Thekenoloji e tokafaditse tshireletsego ya di-password-e, OTP le encryption. Mme le fa go ntse jalo, dikgwetlho tse di ntseng di le teng di akaretsa ditlhaselo tsa cyber le go latlhegelwa ke tshedimosetso. Ka jalo, go botlhokwa gore re itlhokomedise le go dirisa didiriswa tse di sireletsegileng fa re dirisa dibanka tsa mo inthaneteng.

Rakgadi, ke a tlhaloganya kgatelelo ya go dira ka natla, mme madi a sa gole. Stokvel ke mokgwa o montle wa tirisano, mme lo ka o dirisa ka botlhale go dira gore madi a lo a bololang a gole. Mo boemong jwa go kgaoganya madi ka nako ya malatsi a matsalo fela, le gopole go di peela karolo ya madi ao mo mekgweleng ya di peeletso, jaaka go bula akhaonto ya di peeletso mo bankeng, go reka di-unit trust, kgotsa go tloga lo tsenya mo kgwebong e e ka tswelang letseno. Ka jalo, stokvel sa lona e ka nna motswedi wa khumo e e sa feleng, e seng fela ya tlhotlego ya ngwaga.